Ngingasho ngithi kusebenza ngokuthi asitheni uhambile waya phesheya mewukuthi kukhona umuntu okufonelayo, inethiwekhi yakho le oyisebenzelayo iyobe isixhumana nenethiwekhi le yale country le okuyona, bese bazokwazi ukuthi baku-connect-e kwi-call yakho ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke ukwazi ukuthi u-receive-e noma ungekho ngala kwinethiwekhi yakho kwi-country yakho yenethiwekhi.

Amalungiselelo ebengingawenza ukubheka ukuthi le show le engifuna ukuthi ngiyi-host-e, i-target-e, i-youth-i, abantu abadala noma iy'ngane, bese ngyabheka futhi ukuthi i-target-e iningi labantu abakuphi. Imiculo engizobadlalela yona ngizobheka kwamanye amasiteshi ukuthi imaphi amaculo abajwayela ukuwathokozela ukuthi bawalalele bese nami ngizozama ukuthi ngidlale amaculo ayethi maycishe abe kanjalo.

Ngingaqala ngokuthi ngiqinisekeke ukuthi ngisebenzisa ulayini ophephile. Ngiphinde ngibheke ukuthi ngi-connect-a kwi-Wi-Fi ekuyiyo yini na? Enye into futhi engingayenza nginga-block-a i-phone yami ukuthi ishere noma i-connect-e namanye amafoni bese ngiphinde futhi ngi-block-a ukuthi ifoni iy'-connect-ele yona. Kumele kube yimina ociphizayo.

Iy'ndaweni ey'semadolobheni zijwayele ukuthi i-Wi-Fi yakhona ingaphephi ngoba baningi abantu abayisebenzisayo futhi baningi abantu abazama ukugebenga abanye abantu. Kodwa i-Wi-Fi esemadolobheni iyashesha futhi ithembekile ngoba ziningi iy'gxobo ey'xhonywe kuzo kodwa le yasey'ndaweni zasemakhaya, ibuye ilahlekelwe inethiwekhi ngoba iy'gxobo zasemakhaya zigqagqene futhi zincane.

Ngingaqale ngisebenzise ulimi lalomphakathi engizobe ngiwusakazela, bese futhi ngithatha iy'ndaba ezibalulekile kodwa nalezo zindaba engizobe ngiy'thatha ngizobe ngiqinisekisile ukuthi iy'ndaba ezikhona, iy'ndaba eziseqinisweni, iy'ndaba futhi ey'sandukwenzeka yini na?

Cha, hhayi wonke amanethiwekhi avumayo ukuthi mongayisebenzisanga idatha yeqele kwenye inyanga. Mina le nethiwekhi le engiyisebenzisayo, idatha yakho uma ungayisebenzisanga, iyacwila.

Umuntu engakwazi ukuthi efonele leyo nethiwekhi ayibuze ukuthi, ngempela ngempela inethiwekhi yenu yini le, nokuthi i-password le ekuthiwa ifake iyona yini, nokuthi ilinki lo oyciphizayo iyona yini le ebhalwe lapho.

Ungakwazi ukuthi, uqinisekisele ukuthi iyona yini leyo network provider efake leyo Wi-Fi lapho bese u-switch-a off i-auto connect. Uphinde futhi uqiniseke ngokuthi leyo password abathi ifake iyona yini le yenethiwekhi noku-search-a mhlampe online ukuthi leyo nethiwekhi iy'fakile yini i-Wi-Fi kuleyo ndawo before ungene kwamalinki ongawazi.

Izihlobo ezitholakalayo ungasho ukuthi i-DSTV. Kwi-DSTV bayakwazi ukuthi bathole ama-action, ama-romance, ama-thriller, amamuvi akanjalo kwezinye iy'ndawo abanye bayakwazi ukuthi babuke u-Netflix-i, abanye bayakwazi ukuthi babuke u-ShowMax-i izona lezi engzaziyo.

Kuyasiza ngokuthi mekusetshenziswa ulimi lendawo, abantu bayakwazi ukuthi ba-understand-e lobo buchwepheshu obusha kangcono ngoba bazobe bangadidiwe amazwi amakhulu azobe esetshenziswa mewukuthi akusetshenziswa ulimi lendawo.